Izinyathelo uSimphiwe angayithatha njengomuntu ongenaso isipiliyoni nomuntu osafisa ukuthola amagigi akhokhelayo, angaqala ngedemo yebhodi lakhe okuyiphothifoliyo, athathe izithombe ezibukhazikhazi yabantu bendawo noma imicimbi yomphakathi, noma ngefoni enekhwalithi ephezulu nje. Kungamele enze umsebenzi wokuvolontiya enikeze ukuthwebula imicimbi yasemalokishini, yomphakathi noma yokholo, ngokuxhumana nabaqalayo abafuna izinsiza ezifanele ezezithombe, ukuqinisekisa ama-make up artist, abadayisi, abaculi kanye nabanye abadinga izithombe. Abhalisele imicimbi yendawo ye-networking nokuhlanganyela enakhunjeni.

Izikole zingadlala indima ebalulekile ekuvikeleni nasekusekeni abafundi ababhekene nokuxhashazwa phakathi kwezemidlalo, ngokusebenzisa izinyathelo ezihleleke kahle, eziqondile futhi eziphuthumayo. Kanjengokuba kumele bakhe inqubomgomo ecacile yokulwa nokuxhashazwa kwabafundi, ukuhlela izinhlelo zokufundisa nokuqwashisa abafundi, yakha indlela yokubika engaziwa phecelezi u-anonymous reporting, qinisekisa ubukhona nobuholi bokusekela abafundi Landela izikhalazo ngendlela efanele esheshayo futhi enobulungiswa phakathi, nikeza ukwesekwa kwengqondo kwababhekene nokuxhashazwa.

Umbuzo wokuthi ukuhlanganyela kwezemidlalo yesikole kufanele kube yimpoqo na, noma ukuzithandela noma phakathi nendawo? Phakamisa indlela ezintathu ezahlukene ngayinye inenzuzo nezingozi zayo, inzuzo, kugqugquzela impilo enempilo bonke abafundi bazivocavoca kunciphisa isifo sikashukela, ukugula nokukhuluphala, kwakha umoya wokusebenza ndawonye ningabafundi. Ingozi engaba khona kucindezela laba abangawuthandi noma abangenakwenza, abanye bangathola imizwa yokwehluleka noma yokuhluleka ukuqonda, kungakhuphula ingcindezi yokusebenza kahle noma yokuncintshana.

Uma ngabe kufanele ngihlele umdlalo weqembu wezingane ezineminyaka eziyisishiyagalombili kuya kweyishumi, ngingakhetha umdlalo odlalwa kalula, odinga ukusebenzisana futhi ogcwele ubumnandi, hhayi mqhudelwano onengcindezi. Umgomo omkhulu kwakha, ukufakwa kwabantu bonke, ukuhlanganyela nokuthokoza, indlela umdlalo odlalwa ngayo ukuhlukanisa izingane zibe amaqembu amancane, umgomo bahluke, bahluleka ukushaya ithagethi ngokuphonsa ibhola.

Imidlalo yesintu ikhetheke kakhulu ngoba ihlanganisa amasiko, ubudlelwano bomphakathi, nobuhlakani bendabuko ngendlela obuyinqayizivele, imidlalo yevidiyo engasoze yalinganisa ngokuphelele, nazi izici eziyinika ubuhle obuyinqayizivele, ukujula kwamasiko nempande yendawo. Imidlalo yesintu idlulisa amasiko, izaga nezinganekwane, amakhono athuthukisa ubuqili bendawo nomcabango ophilayo, imidlalo yesintu ifundisa ukuqonda imithetho ngokushesha, ukucabanga ngokushesha ngaphandle .